Nna ga ke so palame sefofane mo bophelong ba me botlhe.

Nna ke ba bangwe ba tshabang sefofane, ka gore ke tshaba go nna kwa moweng thata, le kwa godimo ga lefatshe ebile ke tlhola ke bona dikotsi tsa teng di a tshosa ka tota.

Fa tsala ya me e batla go ya kwa Nigeria ka sefofane, o tshwanetse gore a ye ko O R Tambo International Airport, a lo palamela sefofane kwa teng. Sefofane seo, se tla mo isa kwa Nigeria, and then kwa sefofaneng seo, go na le di-flight attendent, di tla mo bolelela gore a lebelele eng kwa Nigeria. Fa a fologa sefofane kwa Nigeria, go na le batho ba tlabe ba eme, ba tla mo bontshanang gore a dire jang, nka ba gore fa fologa sefofane seo, a tsamaye a lo palama bese kapa tekesi, go ya kwa a tshwanetse go ya teng.

Dibese di tsamaya sentle ga di sokodise, o tshwanetse fela ke go reka thekete fa o batla go palama bese, ga o palame fela le fela.

Ka mangwe malatsi, o nka kry-a e le gore ga o kgone go reka karata eno e botlhale. Batho ba ba ngata ba rata yone tsela e ya kgale, ya karata ya pampiri, ka gonne yone ga e sokodise, wa reka ga o fetsa ba gofa karata ya gago.

Gore motho a nne mokgweetsi o o siameng wa bese, ke gore motho o, a itse melao ya tsela, le gore a itse gore bese e tsamaisiwa jang, le gore batho ba palamang bese, o ba treat-a ka tsela e ntseng jang.

Fa go na le strike-e, batho ba nka gobala. Badiri ba amega ka gore ga ba kgone go fitlhelela kwa mesebetsing ebile go nka etsagala ba kubiwe kwa mesebetsing, ka ntlha ya tsone di-strike-e.

Dibese di tsamaya ka nako e e rileng, gore badiri ba seka latelwa kwa mesebetsing, batho ba seke ba latelwa ko ba tshwanetseng ba ye teng, le gore go seka tlhakatlhakana mo ditseleng.

Ga ke so seiwe ke bese ka ntlha ya makuku, ke sekile fela ka palama bese, ke le monnye re tsamaya ka leeto la sekolo.

Potso tsa dibese, ka gonne ga go tsamaye dibese tse dintsi mo tikologong e.

Ke akanya ke gore dibese di dikgolo jaanong dibese di tlhoka ditsela tse bulegileng, gore di kgone go tsamaya.

Koketsego ya tlhotlhwa ya bone ga eng ame, ka gonne nna ga ke dirise bese. E fela, ke akanya gore, batho ba dirisang dibese le badiri, ba kgona gore ba benefit-e mo go tsone.

Nna ke tla neya dibese lesome, ka gonne dibese di tsamaya ka nako ebile ga go nna dikotsi tse dintsi tse amang dibese.

Ga ke ikutlwe monate ka gonne, badiri ba tlhoka dibese ka gonne ditlhotlhwa tsa bone di kwa tlase, jaanong e tlo tlahamela e le gore badiri le nna, tshwanetse re dirise dithekesi, and-e dithekesi tlhotlhwa tsa teng di kwa godimo.

Ee, go tsamaya ka dinao ke yone tsela e e tlwaelegileng mo lefelong la me, ka gonne dilo di gaufi le tota, sekolo se gaufi le tleliniki e gaufi.